Dikgolagano tse di tiileng tsa loago le mafaratlhatlha a tshegetso ya baagi a ka neelana ka thuso ya maikutlo le ya tiriso ya rotloetsa boitekanelo jwa tlhaloganyo le jwa mmele. Ditsamaiso tsa setso tsa malapa le ditlhopha tsa loago di ka akaretsa mekgwa e e itekanetseng jaaka temothuo ya di kgotsa melemo ya setso e e ka nnang le seabe mo boitekanelong ka kakaretso. Didiriswa tsa baagi di ka godisa maikutlo a go nna karolo ya setšhaba le go tlamela ka ditšhono tsa go itshidila mmele di tirisano mmogo ya loago.

Mo lenyalong la Setswana monyadiwa le mmaagwe ka tlwaelo ba ka baakangwa le go kgabisiwa ke ba latelang bo ditsala, bo rakgadi ba monyadiwa bogolosegolo bo rakgadi ba gagwe ba rraagwe ba na le seabe se segolo mo go baakanyetseng monyadiwa lenyalo. Ba losika lwa basadi, ba losika lwa basadi ba ba gaufi jaaka bo kgaitsedi, bo ntsala le maloko a mangwe a lelapa le bona ba ka thusa mo dipaakanyo. Ba bontle ba setso, mo mabakeng a mangwe ba bontle ba setso kgotsa ba itseanape ba ka nna le seabe mo go baakanyetseng monyadiwa le mmaagwe lenyalo.

ke kapari ya setso ya Setswana, ke kobo kgotsa sephuthelo sa setso sa Setswana se gantsi se aparwang ke basadi e le sesupo sa boswa jwa setso le boitsupo. ke seaparo kgotsa moaparo wa setso sa Setswana gantsi se aparwa ke borre, ka bobedi di tshotswe botlhokwa jwa setso, mme di aparwa mo ditiragalong tse di kgethegileng jaaka meletlo ya setso le meletlo.

Go fetisa mekgwa le kitso ya setso go thusa go somarela boitshupo le boswa jwa setso, bo mmemogolo le maloko a lelapa a a godileng ba ka abelana maitemogelo le botlhale jwa bone, ba neelana ka dintlha tse di botlhokwa le kaelo. Kitso ya dikokomana tse di farologaneng e ka neelana ka tshegetso ya maikutlo le e e mosola go batsadi ba bašwa, ya ba thusa go tsamaya mo dikgwetlhong tsa tlhokomelo ya bana.

Makgabe, sekete sa setso se se aparwang ke basetsana le basadi ba bannye gantsi se dirilwe ka matlalo a diphologolo kgotsa . Makgabe e leng moaparo wa setso wa Setswana o sa ntseng o aparwa le gompieno bogolo jang ka dinako tse di kgethegileng jaaka manyalo, meletlo, le ditiragalo tsa setso. Mesese eno ya setso e fetogile fa nako e ntse e tsamaya, e akaretsa mekgwa ya fashion-e ya segompieno fa e ntse e boloka botlhokwa jwa yone jwa setso.

Sehuba sa kgosi mo ditsong tse dingwe tsa Aforika gantsi se fitlhegile kgotsa se khurumeditswe ka ntlha ya botlhokwa jwa sona jwa setso le jwa tshwantshiso. Letlole leo le ka tswa le na le dilo tse di boitshepo, masaledi a bagologolwane kgotsa dilo tse dingwe tse di botlhokwa semoyeng. Boleng jwa sehuba sa kgosi mo setšhabeng bo mo go boswa jwa setso, botlhokwa jwa semowa, letshwao la taolo.

Ditlwaelo tsa phitlho le khutsafalo mo Aforika Borwa di bontsha ditumelo tse di farologaneng tsa setso le dingwao tsa batho ba yona. Tlotlo ya go ralala ditso go na le tlotlo e e tseneletseng mo moswi e gantsi e bontshiwang ka dingwao le meletlo, go nna le seabe ga baagi. Gantsi diphitlho di kopanya baagi go tlhagisa botlhokwa jwa kemo nokeng ya loago ka dinako tsa khutsafalo. Ditso tse di farologaneng di na le meetlo e e kgethegileng jaaka meletlo ya go itshekisa kgotsa mekgwa e e rileng ya khutsafalo.